Tshireletso ya tshedimosetso, tlhomamiso ya gore data e a bewa mo lefelong le le sireletsegileng le gore e se dirisiwe ka tsela e e seng mo molaong, tlhomeleletsa molao jaaka POPIA Act.

Ee, go dirisa smartphone-u kgotsa yona cell phone-u go tokafatsa bophelo thata ka gonne gona jaanong thekenoloji ke yone e tsereng karolo, ke yona e laolang ka jalo re fitlhelela thuso epe mo nakong ya segompieno go tswa mo di-cellular-eng tsa rena.

Motho o tshwanetse gore a itlhokomele a seka a bua le motho mang le mang mme a ba tshepa fa ba bua le ena a sa ba itse mo cellphone-ung ya gagwe. O tshwanetse go dira gore o nne le di-PIN-e gore o itshireletse tse e leng gore ga di itse ke ope kgotsa ga di dirise ke ope.

Ditiriso tsa data ga di bitse thata ka gonne go na le tse e leng gore di ka tlhwatlhwa e e leng kwa tlase tse e leng gore di nna lobaka lo lo leele, tiriso ya data e ya ka motho gore ena o e dirisa jang fela tsona go na le tse e leng gore di a rekega.

E ma dira gore ditshwanelo tsa kgwebo di kgotlhane segolo jang fa baemedi ba ba itekanetseng ka AI ba tsena mo mmarakeng o o tlwaelegileng wa telecoms-e. Tirisano e e siameng ya botshelo jwa AI e sa laolwa sentle.

Go dirisa di data bundle-le mo mogaleng wa letheka go mosola thata ebile go kwa tlhwatlhwa e kwa tlase, motho o kgona go boloka madi ebile o kgona go laola le tiriso ya gago ya data.

AI e kgona go bona dikotsi dile ko kgole, e kgona go lemoga dikotsi ka bonako, e kgona le go lemoga mathata a polokego pele a direga, e tlhatlhoba tshedimosetso e kgolo ebile e na le automation-e ya karabelo mo .

Go itlhamela go batla le go bapisa ditlhwatlhwa ka bonako, ditshegetso tsa botsa kgotsa tshegetso ya kgakologo le go boloka nako le.

Go na le melemo e le mentsi ya go sebedisa messaging App go tshwana le gore o ka romela di-audio, o ka romela di-video o ka romela di-file-e, ditshwantsho kgotsa le di-voice note-u. Ke di-App tse dingwe tse dintsi tse e leng gore di na le and to and encryption, e e kaya gore molaetsa ga o kgone go balwa ke mongwe fa e se wena yo o buang naye.

Ee, go na le dipuo tse di tse di leng mo dipuong tse di fumanegang mo dipuong, contents, tsa di-platform tsa streaming tse batho ba Aforika Borwa ba ka di dirisang. Dipuo tse di latelang ke English, ke Seesemane, Afrikaans, isiZulu, isiXhosa, seSotho mo dipuong tse dingwe tse di farologaneng ke tsona tseo.